Batho ba bo ntate haholoholo ha ke sheba, ba hlophuwa ke stress-e ka tsela ena ya hore bana le dikoloto. Nthwa pele, bana le mathata malapeng a bona, bana le mathata le manyalong a bona. Ka tsela ena di-stress-e tsena di tla ka tsela-tsela tse fapaneng. Ha di tla ka tsela tse fapafapaneng, di etsetsa hore ntate a se ka kgona le ho nahana hantle ka tsela ya hore le ha ebane o ya mosebetsing ha kgone hore focus-e ya hae ebe hundred percent. Focus ya hae e ba e nyenyane because hobane o dula a nahanne ntho tse ngata tse etsahalang lapeng. Stress-e se ka bakwa ke ditjhelete, ke mosebetsi le mathata a di-family.

Ke lemohile hore tleliniki mmuso e betere ka tsela ya hore ha e patadisa tjhelete e ngata. Hobane tjhelete ke ntho e bohlokwa haholo maphelong a rona hana jwale and hape ha e tholahale ha bobebe. Ka hoo, nka kgetha ho ikela tleliniking ya mmuso ke bane le mamello, ke bane le kutlwisiso hobane e tlo nthusa ho save-a tjhelete eo nka kgonang ho etsa tse ding tsa dintho ka yona. Empa private ya tleliniki, tleliniki ya private yona e patadisa tjhelete hobane ho phakisitse hape le meriana oe thola ka pelenyana. Ke ka hoo e turang, ke ka hoo e kgonang ho thusa batho ka pele.

Mokokotelo o kotsi haholo. Ka hoo, o ka etsa hore batho ba bangata ba kule kapa ba hlokahale. Hobane mokokotelo haholo oe thola ha di-private company, empa ditleliniking tsa mmuso o keke be wa thola mokokotelo. Mokokotelo hape, o ke se kgone ho bona hobane ha wa ngolwa. Empa ha o tlo onwa, o tlo utlwa hore ha o fodise. Empa o etsa boemo bo be worse.

Maemo a dipetlele tse ditoropong di senyehile hobane ditoropong ho tletse batho ba tsubang dithethefatsi, ba nwang le majwala. Ka hoo dipetlele tse ka ditoropong di senyeha ka baka la hore batho ba dulang ka moo ha ba di hlokomele, hape ba dula ba rotela maboteng a dipetlele. Ebile ba etsa di-vandalism ka lebitso la senyesemane. So taba ena ha se taba e hantle haholo hobane dipetlele tsena di tshwara bakudi ba kulang haholo, ba loreng ha ba kgone le hore ba afford-e di-private hospital. Ka hoo, dipetlele tse ditoropong tsa mmuso di hloka ho hlokomelwa haholo.

Ntho eo nka mo hlalosetsang yona ka metjha e tlamehileng hore a e latele hore a bolle. Ke hore ntho ya pele tlamehile a hlomphe. Ya bobedi, tlamehile a ye a sebedise kelello hobane lebollo le lona e ntse e tshwana le sekolo. Ka hoo, that's why ba lebitsa initiation school ka lebitso la senyesemane. Ho ntso tshwana a ya sekolong, empa sekolong se different-e se lo ba ruta tsa senna, di lo ba ruta le hore ho ba monna ke eng? Eseng ho ba monna hore ha o kgutla, o kgutle o so tella batswadi ba hao kapa o so tella batho diseterateng. Tlamehile o hlomphe batho ka hoo o rutuweng hlompho hona moo lebollong. So nka mo jwetsa hore a ele hloko hore hlompho ke ntho ya pele.

Dintlha tse ke di bonang tse amang baahi mahaheng ka taba ya hore ba fumane tlhokomelo ya bophelo bo botle. Ke hore dintho ka mahaeng di nyenyane ka tsela ya hore ha di tholahale ha bobebe le ditleliniki ha di tholahale ha bobebe, le dishopo ha di tholahale ha bobebe, le dikolo di nyane. Ka hoo, ka mokgwa o ho phelwang ka teng ho tlo tjhentjha. Ho tlo fetoha, eseng ho tlo tjhentjha. Ho tlo fetoha ka tsela tse fapaneng. Ka hoo, ho hlokeha hore ho ahwe di-hospital-e, ditleliniki, dikolo tse ngata hore bophelo bo tjhentjhe, bo fetohe le hore ba kgone hore ba phele bophelo ba bo ratang, ba bo batlang.

Ha mmuso o ka zama hore o fe batho ba tsofetseng pension ya hore ba kgone ho ya sepetlele, ekaba ntho e thusang. Empa ka le side-eng le leng, ekaba ntho e hore dintho di tsamaye hantle hobane tjhelete o ya penshene e tlamehile e be yona e rekang dijo, e rekang ntho tse ba di hlokang jwalo a se ka e le batho ba baholo. Eseng hore tjhelete eo ba ye ka yona dipetlele, tjhelete eo e tlamehile e be yona e etsang hore ba je di aha mmele, meroho, dipanana, dikhabetjhe, ditamati hore mmele ya bona e kgone hore e be strong. Empa ha ba ka fuwa tjhelete ya hore ba ye dipetlele ba ka thola dipidisi tse sa lokang.

Ke bona e se mohopolo o motle hobane e ntse e le bana ba banyane. Ntho eo tlamehileng ba eletswe ko ho kena dikolo, ke ho bala, ke ho botswa hore ha ba hola ba kgalla hoba di eng? O utlwe hore ke di-career kapa ke ntho tse feng? Ba batla ho etsang maphelong a bona. Eseng hore ba jwetswe ka ho rera lelapa, ha ba tsebe niks, ha ba tsebe letho ka tsa malapa. Empa ka tsa thuto e kaba tsela ya hore re bue le bona haholo ka tsela tse tse jwalo menyetla e jwalo hobane ke bana. Ha ke se, o ka se kgone hore o bue le bona ka ntho tse e leng horeng dikolong ha ba ba rute tsona.

Tleliniki e haufi le nna e nkgothaletsa hore ke etse diteko haholoholo ka mora kgwedi tse tharo selemong. Hobane e keke wa tseba hore kokwanahloko kapabolwetse bo dutse kae? Cause bo na le tsela ya hore bo ipate mmeleng. Empa ha o etsa diteko kgafetsa-kgafetsa ka mora kgwedi tse tharo, o tlo kgona ho bona hore mmele wa hao o eme kae? Le hore ke eng bothata?

Ke hopola ke tsamaya le motho e kulang ho ya sepetlele. Ha re fihla teng, ra thola line e le e nngwe e telele. Ka hoo, ho no bonahala hore disepetlele tsa mmuso ho ya batho ba bangata ho feta disepetlele tsa tsa poraefete. Ka hoo, tharollo e rileng ra e etsa. Ke ile ka kopa batho ba ke bonang hore ha ba kuli haholo, hape bana le matla a hore ba ka fola line. Eno e ke tsamayang le ena e leng a kulang haholo, ke ile ka mo kopela hore a be pelenyana ho ba bang hobane boemo ba hae bo ne bo se hantle.